Amaxesha okuphumla emsebenzini abalulekile kakhulu kubasebenzi basefama kuba anceda ekuphuculeni impilo yabo, ukusebenza kakuhle, nokukhuselwa kwabo emngciphekweni, ukuphucula impilo yabo yomzimba nempilo nempilo yengqondo, ukwandisa ukusebenza kakuhle, ukuthintela ukonzakala kwakunye nokukhuthaza unxibelelwano nentsebenziswano.

Isityalo esibizwa ngokuba ngujongilanga, sunflower, sinokusetyenziswa ngeendlela ezininzi kwaye sinenzuzo enkulu kuzo zombini ezolimo nezoqoqosho. Nazi ezinye ezezinto ezibalulekileyo apho lisetyenziswa khona, imveliso yeoli. Iimbewu zikajongilanga zisetyenziselwa ukuvelisa ioli ye-sunflower eyaziwa njengemveliso enempilo yokupheka ngenxa yokuba inee-fatty acids ezilungileyo. Ukutya kwabantu, iimbewu zalo ziyadlalwa kwaye zihlala zisetyenziswa kwi-snacks okanye zifakwe kwingqolowa, i-cereal kunye nokutya okunempilo. Ukutya kwezilwanyana, ijongilanga liyasetyenziswa ukulungiselela ukutya kwezilwanyana ezifuyiweyo ingakumbi iinkukhu nemfuyo.

Ukugcina ukutya okunkonkxiweyo kunokuba yindlela ebalulekileyo yokulungiselela iimeko ezinzima ezifana nokunqunyanyiswa kwentshukumo logama apho kufikelela kwiivenkile kunokuncipha. Nazi izizathu ezinokuba ukutya kube luncedo, ubomi obude. Ukutya okunkonkxiweyo kuxhaphake kakhulu kuba kugcina umgangatho wempilo ixesha elide. Ubulula nokuguquguquka, iimpahla zokutya ezinkonkxeni ezifana neembotyi, ii-peach kunye nee-sardines zinokutyiwa ngaphandle kwezidingo sokulungiswa okukhula. Ukugcina iimpawu zokondla umzimba, ukutya kwabantu, ukutya kwezilwanyana, ubuhle nohombisa.

Ukunkonkxa iimbotyi kunenzuzo enkulu ngakumbi ekugcineni ukutya ixesha elide. Ukugcina izondlo nokwenza kube lula ukuzilungiselela kodwa ke zikhona nezinye izizathu zokuba iimbotyi ezinkonkxiweyo zibe luncedo. For ubomi obude, iimbotyi ezinkonkxiweyo zihlala, zihlala ixesha elide ngaphandle kokonakala, nto leyo eyenza kube lula ukuzigcina kwiimeko ezingaqhelekanga okanye xa kungekho ukufikeleleka rhoqo kwiivenkile. Ukugcina izondlo, iimbotyi ezinkonkxiweyo zigcina iiproteyini, ifayibha kunye nee-vitamins ezibalulekileyo, nto leyo eyenza ukuba sisongezo esisebenzayo kwisidlo esinempilo, ubulula nokuba ibhetyebhetye ekuphekeni, ukonga imali.

Ukuxhasa ngemali iSebe lezoLimo nokufuya eMzantsi Afrika kubalulekile kakhulu ekwakheni uqoqosho oluzinzileyo nolomeleleyo. Ukuba bendingumphathiswa wezemali, ndingaqinisa kula manqaku alandelayo, ukutya okwaneleyo nelizinzileyo. Ukuxhasa ezolimo kuqinisekisa ukuba ilizwe libonakala ekutyeni ngokwaneleyo kubo bonke abantu. Lithintela ukonyuka kwamaxabiso okudla ngenxa yokunqongophala kwalo. Ukwandiswa kwemisebenzi, icandelo lezolimo lifaka isandla kakhulu ekuqeqwesheni kwabantu, ingakumbi kummandla lwasemaphandleni, ukuphucula inkxasomali nokunceda ekudaleni amathuba amaninzi omsebenzi. Ukuphuhliswa lwezoshishino, ukuphucula lothando nokusetyenziswa kobuchwepheshe. Inkxasomali inganceda ekuphuhliseni iindlela ezintsha zokulima nokufuya.

Ukuchumisa umhlaba ngaphambi kokulima kubalulekile ekuphuculeni umgangatho wawo ukuze izityalo zikhule kakuhle. Nazi iindlela zokuchumisa ezisebenzayo, kukusebenzisa umgquba, compost. Umgquba wenziwe ngezinto ezifana nesikhumba seziqhamo, imifuno kunye nezihlahla ezonakeleyo. Uyanceda ekuphuculeni izondlo zomhlaba kunye nokugcina ukufuna, ukufuma. Okwesibini, ukusebenzisa izichumo zendalo, organic fertilizer. Izichumiso ezifana ne-bone meal, seaweed kunye ne-manure zinceda ukuvuselela umhlaba ngaphandle kwezi khemikhali ezibonakalisa indalo. Okwesithathu, ukusebenzisa izichumiso zamachiza, chemical fertilizer. Izichumo ezinjengee-nitrogen, phosphorus kunye ne-potassium zinceda ukukhulisa izityalo. Okwesithathu okwesine, ukwenza ukulungiswa komhlaba, soil condition. Ukongeza izinto ezifana nesanti, umhlaba wekleyi.

Ngengqolowa izinto ezininzi ziyaveliswa yaye yindawo eyenza izinto eziluncedo neziqhelekileyo. Umzekelo ukutya, ingqolowa, isetyenziswa kwiimveliso ezahlukeneyo zokutya ezifana nezonka, iphasta, ikeyiki, iibhisikithi, imifuno yeshukela, i-cereal nomgubo weflawa. Ibe ziziselo, ingqolowa ingasetyenziswa ekwenzeni ibhiya, i-whiskey nezinye iziselo ezine-alcohol. Izinto zokwenza iimpahla, eminye imicu ephuma kwingqolowa isetyenziselwa ukwenza imicu yokolukwa, ii-textile fibres. Iphinde izosetyenziswa izongezo zokutya, i-bran, inxalenye yezikhwebu zengqolowa iyasetyenziswa kwiimveliso zokutya ezinceda ekusebenziseni kakuhle kwe-digestive system. Okokugqibela, izithako zemichiza.